Moaparo wa Setswana wa setso wa basadi ke o ne o ke nagana gore o montle, ke nagana jalo ka gore ga mosadi a o apere go a bonagala gore wa itlhompha ebile o tlhompha le serodumo sa gagwe ebile o tlhompa le Setswana sa gage.

Meletlo ya go tsholwa ga ngwana le go naya ngwana leina ke meletlo e leng gore e tlhomphiwa thata mo magaeng, ebile botlhogoputswa ba na le seabe ka gore ke bone bangwe ba ba itseng ko re tswang teng ebile le ko reyang teng ba naya bana maina go ya ka seo ke se diragala ga ngwana a tsholwa.

Ee, go le gantsi mo ditsong tse dingwe mosadi a ka se etele morafe pele ka gobane batho ba sa ntse ba na le gore mosadi a ka se etelele banna ko pele, ebile seo se feleletsa se dira gore mosadi a feleletse a inyatsa e fela segompieno yana bangwe ba fetotse selo seo. Ba teng basadi ba ba kgonang go etelela morafe pele mme ba tlhomphiwa.

Ke ganetsana le seo, ke nagana gore go se ke gwa boelwa koo ka go ga e se ga ngata motho o mo kgethetseweng ke batswadi ba gago o a feleletsa o na le lenyalo le le atlegileng. O kgona go ipatlela le kgarebe mme o a feleletsa o a lerata, mme la feleletsa la nna le lelapa le le atlegileng. Lenyalo le le ntseng jalo ke nagana ke la pateletso motho o a teng o kgona go sa mo rate o mo ratetswe ke batsadi mme ga ise gantsi manyalo a teng atlega.

Ke tla tlhopa diaparo tsa Setswana ka go nna ke moTswana, mme ke itlhompha le Setswana sa ka. Mme ke tla apara diaparo tsa Setswana go ya kwa lenyalong la ga malome.

Go boloka setso go thusa gore o itse ko o tswang teng le ko o yang teng, mefuta ditso tse ke di itseng mo Aforika Borwa ke itse maPedi, maVenda, maXhosa, maNdebele, baSotho ee.

Dipina tsa manyalo bona ka tsela e batho ba di jive-felang ka yone go tshwana le bo Brenda Fassie, bo Yvonne Chaka Chaka ke tsone dipina tse tsa manyalo tse di tshamikiwang ka manyalo gwa tsena le bo MmaAusi le bone ke dipina tse ke di itseng tsa manyalo. Mme di na le tsela e e leng gore batho ba di tansetsa ka yona.

Ke tla tlhopa bogobe, ka tlhopa morogo, ka tlhopa le nama ya tšhotlho. Ke tlhopa dijo tse ka gore ke tsone tse e le gore di a supa gore mosimane wa moTswana o a nyala ke tsone dijo tse e le gore di siametse lenyalo tseo.

Go ya ka nna ka Setswana dijo tse di tshwanetseng go apeiwa kwa lesong ke mogoga, mme dijo tse di fiwang baepi ke dijo tsa marapo mme ba di tsholelwa mo mo lesenkeng, tsa baruti ke dijo tse e leng gore di na le di-salad-te mme di jewa ke baruti le batho ba tlhomphegileng mo phuthegong, mme tšhotlho yone ke yone e tsewang fa wa thutego e leng gore e tlile go tla go tshegetsa ba lelapa ba ba latlhegetsweng.

Ke ne ke tla rata go ithuta seVenda, , seZulu, seXhosa le seSotho. Ke tlhopa dipuo tse ka gore merafe ya bone ke yone e e tletseng thata mo Aforika Borwa mme e nthusa le gore ga ke tswa ke ya porofenseng e nngwe ke seke ka fitlha ka sokola leleme la bone.

Ee, nna ke akanya gore meletlo, meaparo ya setso e tla apariwa ko meletlong e e tshwanang jaaka di-conference ka gore o supentsha batho go wena o mang, o tlhaga kae, ebile setso sa gago ke eng. E supa le gore o motlotlo ka setso sa gago.